Yingoba ibhasi, libiza kancane kakhulu kunalezi ezinye izinto zokuthutha, njengendiza namatekisi.

Izingqinamba esibhekana nazo njengabagibeli bamatekisi uma siya emsebenzini ukuthi, akafiki ngesikhathi esifanele emarenki noma ezitobhini. Okunye ukuthi ugibele itekisi ezolimala endleleni. Thole ukuthi seniyakhishwa nilinde isikhathi ukuthi kuqhamuke enye itekisi, ngaleso sikhathi, isikhathi siyahamba. Enye ukuthi, abanqeni ukuvele bateleke kungenzakalanga lutho. Thole ukuthi ezinye imoto ey'ncane ziyahamba namabhasi, kodwa amatekisi kuphela angahambi.

Yebo, kungaba nomthelela, ngoba nje okokuqala imoto iyabiza iyodwa. Uma umshwalense uzobiza nawo, kungangihlula ukuthi uma kuphela inyanga ngikwazi ukukukhokhela kokubili.

Ukuthi osomatekisi baxoxisane nabosomatekisi bakwezinye iy'ndawo, ukuthi umuntu asebenzise umzila wakhe angagcini umuntu eseya Kosebenza kumzila womunye umuntu ngoba lokho kuyaxabanisa.

Yebo, kumele banxeshezelwe, ngoba uhulumeni uyanikela ngoxhaso olukanjalo lokuthi amakhansela akalungise imigaqo abese amakhansela leyo mali ayayidla. Ngakho-ke kumele banxeshezelwe.

Ngingaqala ngokuhlisa umoya, bese ngibheke umgibeli ukuthi uyaphefumula yini. Ngicele usizo kumbe ngibize usizo, ngokuthinta inkinobho yesimo esiphuthumayo esitimeleni.

Yebo, ukhona. Into eyasizwanisa kakhulu okokuqala ukuthi, iy'bongo zethu ziyafana, ngakho-ke sihlobene. Saphinde futhi sakhuluma ngokuthi sivakashela endaweni eyodwa, okuwukuthi leyo ndawo wayeyazi yena mina ngingayazi. Wangisiza kakhulu.

Kodwa mshayeli bengishilo ukuthi ngiyasala kulesiya sitobhi, kwasho ukuthi wena udlala umsindo wangangizwa. Bengicela ukuthi ujike ungiphindise esitophini sami ngoba manje nginenkinga yezinyawo, ngeke ngikwazi ukuhamba ibanga elide ukuthi ngifike esitophini. Ngiyakucela mshayeli.

Umshayeli webhasi wayeshayela ngendlela engalungile, sathi uma simukhuza sathola ukuthi kade ephuza utshwala. Ngamcela ukuthi ngicela ukwehla. Ngaphinde ngaqala phansi ngagibela elinye ibhasi.

Kuyasiza kakhulu kula bantu abangakwazi ukugcina imali. Ngoba uma uthenga ikhadi lokugibela le bhasi, uyakwazi ukuthi uthenge ele nyanga yonke. Ngakho-ke uzokwazi ukuthi uye emsebenzini inyanga yonke, ungalokhe uya koboleka komakhelwane. Imali yokugibela uya emsebenzini ngoba sewuyisebenzisile. Lisiza ngokuthi liyakugcinela imali yokugibela uya emsebenzini.

Yingoba banalo mqondo wokuthi bona bayakwazi ukushayela, futhi bangabashayeli abaqavile. Okunye futhi ukuthi abafuni ukutshelwa uma sebephuzile.

Ukuthi izimoto zabo bazifake ama-alamu. Ukuze uma kukhona umuntu ozama ukubabamba inkunzi, basheshe baluthole usizo.

Hhayi, ngibuhlungu kakhulu. Ngingaya kokhuluma nekhansela ngilicele ukuthi sicela usizo loxhaso kulo mgaqo ukuthi kulungiswe imigodi. Uma kuwukuthi naye akanalo usizo ngingaya emahhovisi akamasipala, ngiyocela khona ukuthi basisize.

Ngicabanga ukuthi into enhle leyo and kumele baqhubeke nayo, ukuze bagweme ukubulalana kwabashayeli, bebanga imizila.

Yingoba osomatekisi, bayasihlonipha. Abashayeli bethinte ezinkambeni zikaFaro. Futhi bayashesha ukusifikisa lapho esisuke sifuna ukuya khona.

Manje wena sicabha, yini ndaba ungafuni ukungigibeza? Ngoba phela nasi isikhala ngiyasibona. Sengingaze ngilibale emsebenzini ngenxa yokuthi wena awufuni ukungigibeza? Kanti yini le ngaka engikwenze yona?